Bantu baseMzantsi Afrika, ndiyavuya ukunxibelelana nani njengoMphathiswa wezoThutho. Sikhangela ukuphucula kunye nokuphinda sisebenzise iindlela zikaloliwe ukuze zibuyele kwindlela yokuhambisa abantu neempahla ngokukhuselekileyo, ngokukhawuleza kunye kunye nangokubhetele. Ukusebenzisa oololiwe kunokunciphisa ingxaki zezithuthi emigwaqweni kuncede ukukhupha umoya engcolileyo kwaye kwenze ukuba ukuhamba kube lula nokonga imali. Oololiwe bayakhuseleka kwaye banamandla amakhulu okuthutha abantu abaninzi kunye neempahla ngaxeshanye. Ndiyacela wonke umntu ukuba asekele le projekthi, asebenzise oololiwe njengendlela yokuhamba yemihla ngemihla kwaye asixhobise isizwe sethu sibe nokuhamba okuphucukileyo, okuthembekileyo kunye nokukhuselweyo.

Mhlobo wam, ndicela undibambe umzuzwana, nceda unxibe ibhanti lakho lokhuseleko phambi kokuba siqale uhambo. Ukunxiba ibhanti kubalulekile kakhulu ukuze sikhuseleke xa kukho ingozi kwaye kuyinto ephambili emthethweni yomthetho wesitalato. Ndiyakukhathalela ukukhuseleka kwakho kwaye ndifuna ukuba sifikelele kwindawo esiya kuyo sikhuselekile. Ndiyacela uncede ngokwenza oku ukuze sihambe ngokonwaba nangokukhuselekileyo enkosi.

Njengepolisa lezendlela, ndicinga ukunciphisa ukugcwala ngokugqithisekileyo kwizithuthi. Kubalulekile ekukhuseleni ukhuseleko labakhweli kunye nokunciphisa iingxaki zomgwaqo. Kufuneka siqinise imithetho yokuba bangaphi abantu abafanele bahlale emotweni nganye kwaye silandele kwaye sikhawulelane nabaqhubi abangaphulaphuli imigaqo. Ukubeka amaphuzo kujonga kwimimandla eyahlukeneyo kunye nokwenza iintlawulo ezinzima kwizigqibo zokugcwala ngokugqithisileyo kuya kunceda ukuthintela lo mbandela. Kwakhona ukuxhobisa abaqhubi ngolwazi malunga neziphumo ezibi nokugcwala njengokunyuka komngcipheko weengozi kunokubakukhuthaza ukuba balandele umthetho. Ukusebenza kunye neenkampani zamatye kunye noluntu kukwanceda ukuqinisekisa ukuba wonke umntu uhamba ekhuselekile.

Ndicinga ukuba imali efunyanwa ngabaqhubi beetreyini ezithutha izithuthi ezinzima phakathi kwee-province zeMzantsi Afrika ayisoloko ihambelana ngokupheleleyo neemfuno zabasebenzi walo. Lo msebenzi ubandakanya ubunzima obukhulu njengokuphatha izithuthi ezinzima ezixineneyo, ukusebenza kwiimeko ezahlukeneyo zemozulu kunye nomthwalo weemfanelo omkhulu kukhusela ukhuselo lwezithuthi nezothutho. Ngaphandle koko lo msebenzi udinga izakhono ezikhethekileyo kunye namava angakumbi, nto eyenza ukuba kufuneke imbuyekezo efanelekileyo. Ukuba umvuzo ohambelana neemfuno kunye nobunzima bomsebenzi bungakhokhelela ekudambiseni umsebenzi, ukungakhuthazeki kunye nokungabikho kwemisebenzi ekhuthazayo ngoko ke kubalulekile ukuba umvuzo ulingane nobunzima bomsebenzi ukuze kugcinwe abasebenzi abanamava kwaye kuthuthukiswe ukhuseleko kunye nomgangatho womsebenzi.

Ewe, ndikhumbula nexesha ndihamba ngomnye umgwaqo edolophini ndaze ndabona ingozi yemoto. Kwakukho imoto emxokweni eshushu kakhulu efuna ukungena kwisitalato esincinci kodwa umqhubi wakhona wayecotha kakhulu kwaye wayengakhathaliyo ekubukeni amanye amalungu umgwaqo. Ngexesha elinye enye imoto yakhawuleza kakhulu kwaye yayingazange ikhuphe iliso, ndachukumisa imoto yokuqala. Oku kwabangela kuba imoto yokuqala ityibilike ngaphaya kwesithintelo somgwaqo kwaye yathintela ezinye iimoto emgceni. Abantu abathatheka kwingozi bangakhwabanisa kodwa abazange bohlukane okanye balimale kakhulu ngenxa yokuba bonke babekhuselekile kwaye babefake iibhanti zokhuseleko. Abanye abantu bamgxotha umqhubi owabangela iingozi ukuze aqonde ukuba kufuneka athathe uxanduva kwaye enze ngokukhawuleza xa kukho into engxamisekileyo.